Umbono wona mhle kuba kaloku isikhululo sikaloliwe sinabantu abaninzi abahambela kuso umhla nezolo. Umninzi umntu ongancedakala, abo bangakwaziyo ukufikelela kwiWi-Fi nabo bangenayo imali yokuthenga i-airtime. Kodwa ke yona le nto yonke, lo mbono mhle kodwa ungaxabisa imali eninzi kakhulu, nto leyo ithetha ukuthi kufuneka phambi kokuba kwenziwe kulindelwe ukuba kufuneka kusetyenzwe nzima ukuze kukwazi uthini, uvalwa le mali izobe isetyenzisiwe ukufanda le Wi-Fi. Mhle umbono.

Uluvo lwam luyakhabana. Ndicinga uba abantu bekufanele ukuba ngoku sebeqalisile ukuzifundisa izikilzi eziza kubanceda bakwazi ukumelana notshintsho oluzayo. Zininzi izinto abantu abangazifunda ukuze bakwazi uphinde kwakhona bakhangele imisebenzi ngezifundo ezitsha abazenzileyo, izifundo ezi ezinxulumeneyo neeteknoloji ezintsha. Umzekelo, ukwazi ukwakha AI devices, nee-robotics, nee-data analytics, mininzi kakhulu imisebenzi abantu abangayenza xa benolungisa nje bapolishe izikilzi zabo. Kona akukho lula ngoba ifike ngesantya yothusa abantu abanintsi. Ithemba likhona xa abantu benozifundisa izinto ezintsha neendlela ezintsha zokusebenza.

Abantu abaninzi bahlala besezifowunini nakwi-intanethi umntu. Xa ekude angacinga ukuba bayadlala, kanti ngoku kula mathuba maninzi akhoyo ezifowunini nakwi-intanethi uyowufumanisa abantu kanti bazisa isonka etafileni ngohlala begxile kule intanethi. Nto nje ingase abantu bangahlali ngokohlobo lokuba bangaze bayeke ukwenza imisebenzi yabo yasendlini, ukuzicoca, ukugijima, ukuzilolonga kuba kaloku bazophelelwa bubomi kwaye bazogula ke abanye xa ungazilolongi. Ndingacebisa mna uba umntu akwazi ukubhalansa izinto zakhe kuba kaloku ixesha litshintshile ukusafani nakuqala, impilo ilapha kwezi fowuni nemali. Kodwa ke ubomi nempilo le yezempilo ilapha ekusukumeni ube ngumntu osebenzayo ekhaya ukuze ube namandla.

Kukhona isiganeko esenzekayo kumdlalo we-TS Galaxy idlala neMamelodi Sundowns. Kula mdlalo kwabakho ungquzulwano phakathi koZungu noParker. UParker ke udlalela ntoni? Udlalela i-TS Galaxy. Ngala mini uParker waluzana nomlenze wakhe. Ewe, zange uqhawuke kodwa wophuka kabuhlungu. Ndava kabuhlungu. Azange ndiwulibale la midlalo ngoba xa umdlali onjenoParker ezolimala kanjeyana, loo nto ithetha ukuba umsebenzi wakhe wokudlala ibhola awuzuphinda ufane nakuqala. Yiyo le nto ndikhetha ukubhala ngala mdlalo ndicinga ukuba ngumdlalo othetha ngobugorha, ngokunyamezela, nangokuphulukana nekamva lakhe uBernard Parker. Kodwa ke yonke le nto yenzeka esemdlalweni eyona nto ayithandayo nayiphilelayo.

EMzantsi Afrika zininzi iindlela zokufikelela kwidatha. Inethiwekhi esinazo zininzi kwaye kuxhomekeka ukuba umntu waneliseka yeyiphi kodwa yona idatha iyafikeleleka noko. Kuye ke kusokole abo mhlawumbi bangaphangeliyo, abantwana besikolo. Ophangelayo nonayo imali ayibekileyo ecaleni eyi-budget uyakwazi ukufikelela kwidatha kwaye ayisokolisi tu.

Luninzi utshintsho ezize nalo oluncomekayo kakhulu. Okokuqala, unxibelelwano ngazo lunesantya kwaye akukho apho zingafikeleli khona xa uzithelekisa nomnxeba. Umnxeba ke uthatha ixesha kwaye awuzufikelela naphi. Zona ke zenza kube lula ushishina, kube lula uncokola nezihlobo, nabangane, kunye naye nabani na omdingayo okanye osebomini bakho azinamkhethane. Oko ke zifikile iiephu nasexabisweni azibizi kakhulu, kuba wanedatha nje uyakwazi uyisebenzisa ufikelele nakubani noba ukude kangakani na. Zisenzela ubomi lula kakhulu.

Ndicinga ukuba abantwana kulungile ukuba bakwazi uyisebenzisa iWi-Fi yasekuhlaleni xa bezokwenza imisebenzi yesikolo bazifundise ne-skill ezintsha. Kukuba lusizi nje xa beyisebenzisela into engakhiyo then apho ke ngoku kuba khona ingxaki.

Ixesha elininzi mna esona sixhobo ndivame usisebenzisa yikhompyutha i-desktop in particular. Ndikhetha yona i-desktop ngoba indinika i-view epheleleyo kwaye ndiyakwazi ubukela nabanye abantu futhi ndihlala kakuhle esitulweni, ebhedini, esofeni, naphi na apho ndifuna ukuhlala khona. Kodwa ke kubakho amaxesha mhlawumbi apho ndizobukela mhlawumbi ndizihlelele ebhedini ndizingqengqele ndisebenzise itablet okanye ismartphone.

Ndiyibona njengembono entle kakhulu kuba kaloku nam indinika ithuba loba ndenze zonke izinto ekudala ndarhalela ukuzenza kwi-intanethi ndinqandwa kukungabi naWi-Fi. Lithuba elihle lokuzifundisa nokudawunlowuda iigames okanye nayo nantoni na into endingayenza kwiWi-Fi.